Iye, likhona engilaziko elithandwako ngaphetjheya. Manengi amafilimu ebawenze eSewula Afrikha, athandiwako ngaphetjheya.

Oyikutani efilimini ubonakala ngezinto ezimbi azenzako efilimini, emihleni vane bamenze abe mbulali nofana abe silelesi.

Ngombana esikhathini esinengi abalingisi bamafilimi abaziwa ngithi, sesigcina ngokubabona emafilimini. Ngikho-ke na sele umuntu angaphandle kwe-film, nofana sesele aziphilela yakhe ipilo ukhunjulwa ngeyomlingisi egade anguye efilimini.

Ngokwazi kwami iye, lelo liqiniso iinlelesi ziyalingisa izinto eziwabona emafilimini, ngombana bathatha sengathi yinto eyenzakwa marerhe. Bafuna ukubona ukuthi nabayoyenza bona, iyokuphumelela njengoba iphumelele efilimini.

Iye, lokho kuyabadima abantu abangana inthanethi ithuba lokuwabukela, ngombana abanayo enye indawo yokubukela amafilimu ngaphandle komabonwakude.

Mina ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana, ngikghona ukufaka ama-earphones ngingatshwenyi abantu nofana ngingaraseli abantu, nangibukele into ethandwa ngimi.

Indlela yokubukela amafilimu engabiziko, ma-decoder amancani bawabiza ngama-Android TV. Awuwabhadeli se uyawahlanganisa ethivinakho nofana kumabonwakude wakho. Bese-ke ubukele izinto ozithandako.

Ifilimu engeze ngalilibala yi-Columbiana, ngombana itjengisa ukuthi umntazana loya waphila kabuhlungu kangangani. Kwakose ukuthi aziphindiselele ukufa kwakababakhe.

Mina amafilimu ngiwathandela ukuthi akhambisa isikhathi. Nakhona ngiwabukela nanginabantu, sikghone ukukhuluma ngalo ifilimu nasiqeda ukubukela.

Mina ngithanda amafilimu ahlekisako, angithandi ukubukela izinto ezinokulwa.

Awa, amafilimu akasabukelwa khulu kumabonwakude, ngombana abantu abanengi abasakghoni ukuthenga nofana ukubukela amafilimu athengiswako la.

Angekhe sazi ukuthi ngongumuphi umdlalo odume ukudlula yoke imidlalo ephasini, ngombana woke umuntu ubukela into ehlukileko.

Zemidlalo zithandwa khulu, ngoba zihlanganisa abantu, abantu babukele boke.

Awa, lokho akwenzi ukuthi abantu bangasayi eenkundleni. Abantu bayaqhubeka baye eenkhundleni, ngombana ukubukela kumabonwakude nakumaliledinini akufani nalokha ubukele eenkhundleni.

Mina ngithanda ukubukela imidlalo etatawini, ngombana banengi abantu abalapha, nikghona ukuba nesikhathi sokuhleka nesikhathi sokujabula nani noke.

Mina ngikhetha ukufumana ilwazi emahlelweni wezemidlalo, ngombana imihlelo yemidlalo iqhaza khulu ukudlula ku-inthanethi.

Into engabuyisela abathandi bemidlalo ematatawini, kukuthi amathikithi wokungena ematatawini abe manani amaphasi. Ukuthi abantu boke bakghone ukuwathenga, bakghone ukungena babukele.

Ibholo nawuyibukele ku-inthanethi izokuqedela idatha, ngombana idlala isikhathi eside nedatha lakho liyadleka.

Angiboni ukuthi kunento ebakghabhudlhako, nedi kukuthi bathanda into ebayithandako. Abantu bathanda ukubukela la bathanda khona, ukuthi ababukeli ku-inthanethi akutjho ukuthi kunento ebakghabhudlhako.

Iinkhamphani ezikulu zenza imali ngokuthi bamemezele, abantu babheje ngobunengi. Bese-ke bona-ke imali enengi iya ngakibo.

Iye, amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude khona la eSewula Afrikha. Neendabeni iindaba zikhulunywa ngamalimi ahlukileko.